Ukubhanga nge-inthanethi kwenza ukuthi wenze izinkokhelo ngendlela elula futhi esheshayo, ngoba uma ukuthi ufake i-account number yomuntu omkhokhelayo ngaleso sikhathi, akupheli amaminithi angaphezu kwamahlanu ingafikile kuyena leyo mali. Futhi nokudluliselwa kwemali kulula kakhulu. Inzuzo abathengi abangaqiniseka ngaso izinkokhelo ngesikhathi ukuthi nabo abathengi babe nama-ephu asemabhenki ukuze umuntu ezothi uma ekukhokhela ubone ukuthi imali isikhona, futhi ukwazi ukuthi nawe uma kukhona okumele uyiphindisele kuyena, uyiphindisele ngesikhathi.

Izinto ezifana nomshini yokuqopha i-software noma izitayela zokuhlanganisa ziyawugcina umkhiqizo wabaculi, ngoba uthola ukuthi umculi kade ashona, noma kade ashiya endimeni yomculo, kodwa utholukuthi ingoma yakhe isasabalele, isathandwa, isadlalwa. Izinto ezikwazi ukugcina imikhiqizo noma umculo ama-CD, ama-DVD, ama-USB kanye namafoni. Kuyakwazi ukuthi kugcine imikhiqizo yababaculi isikhathi eside noma iminyaka ngeminyakakazi.

Ubuchwepheshe obusafufusa, njengomculo okhiqizwa angeke kuwushintshe umkhakha womculo, kodwa kuzowenza kangcono kunalokhu obuyikhona ngezikhathi zakudala, futhi uzozwakala ngendlela ehlukile noma ngendlela engcono kunale ebewuzwakala ngawo kudala. Yebo, nakudala bekuwumculo, uthandeka, kodwa manje sekukhona ama-beat nezinye izindlela zokuwushuna umculo ezenza ukuthi umculo ube mnandi ngale ndlela yokuthi ukwazi ukukunyakazisa ngisho ungathandi.

Ukuthi lezo zinhlelo noma lelo bhange eliphathwayo libe nemininingwane yami yonke, lingivezele imali engenayo nemali ephumayo. Futhi lingivezele ukuthi uma kunemali ephumile ngendlela engingayazi, iphume yashonaphi. Futhi kube khona nezindlela zokuthi ngikwazi ukuthi ngiyibuyise leyo mali. Ngingaqinisekisa-ke ukuxhumana okuphephile ngokuthi lokho ngiku-check-e nebhange lami ukuthi kungabe leli bhange lami ephathwayo ihlelekile noma ilungiseke ngendlela efanele yini ukuthi ngingayisebenzisa ukubhanga.

Ngingabambisana nabo ngokuthi bangitshele ukuthi kumele ngenzenjani, imaphi ama-price ekumele ngiwafake, futhi kumele ngiyibhale kanjani leyo mikhiqizo, noma ngiyihlobe kanjani leyo mikhiqizo engiyethulayo. Futhi-ke amamethrikhi engingawasebenzisa kungaba ama-posters, kokunye ngisebenzise amalinki. Ungena kule linki ukuze ukwazi ukuthi ungene kulo mkhiqizo ukuze uwubone nama-sign up, log in, ukuze khona uzothola yonke imikhiqizo emisha esiyifakayo.

Bangawasebenzisa ngokuthi bawabeke, noma bayibeke imigomo yabo, bese beyilandela ngokuthi osukwenzile, noma osunakho kulokhu obukuhlelile ukuthikhe ukuthi yikho ukuthi, okay, ukuthi nokuthi, sengikwenzile. Sengisalelwe ukuthi nokuthi, noma kumele ngenze ngale ndlela le, nale, ukuze ngifike kulokhu.